Kwimeko enjena xa iphelile xa ephelelwa emva kweveki kungafuneka ukubana mna xa ndiphinda ndithenga enye idatha kungafuneka ubana ndiyazi ukubana ndithenga idatha ezawuba ezawuba nexesha elingaphezulu kuneli lokubana emva kweveki iphelelwe ndizawube ndiyazi uba ndizayisebenzisa mna kwiveki then noba iyaphelelwa ndiyayazi ukubana ndiyisebenzisile.

Yakhe yaphela idatha ndingayilindelanga, kwimeko enjena into endayenzayo ndaye ndabaleka ngokukhawuleza ndaya kwivenkile ekufutshane ndayothenga idatha leyo. Kwelinye ityeli ndaye ndasebenzisa i-app yebhanki yam ndathenga enye idatha.

Xa ndingafikeleli kwiWi-Fi kwindawo endiqhele ukuyifumana kuyo ndiye ndihambe ndiye ndiqale ndijonge kwibhenki yam ukuba ikhona na imali ezawuba yanele idatha endiyifunayo. Xa ningayifumani then ndihambe ndiye kwivenkile ekufutshane ndiyoyithenga khona. Okanye ndicele umntu onedatha apha endlini andinxulumanise naye ndikwazi ubana ndisebenzise lena yakhe idatha.

Iingxaki zokusebenzisa i-social media kukuba uzawusoloko ucofa ifowuni uphele ke ngoku ungakwazi nokuba nalo elaa xesha lokuba uhambe uyofunda izifundo zakho ngoba uzawuba ubona iindaba ongazaziyo ufumaniseke ukubana ufuna ukulandela ezi ndaba ukuba zisuka phi and ngubani lona kuthethwa ngayo kwezi ndaba.

Iingenelo zokuba kwigruphu yosapho kuyanceda kakhulu ngoba abanye abantu oye ubabone udibane nabo okanye uthethe nabo apho kuleyo gruphu isube ungenazo inamba zabo zokuba uqhagamshelane nabo. Ngoku xa ukwigruphu bakhona abanye abantu bosapho oye ube nazo ii-numbers zabo bona babe benazo ii-numbers abanye abo ongenazo nawe wena utsho udibane nabo phaya kwigruphu le izawube ivuliwe.

Ngokolwam uluvo into yokubana abantu baphelelwe ngumsebenzi ngenxa yobuxhakaxhaka bale mihla akundiphatha kakuhle ngoba ngoku sibona sesihlala ezilokishini singenayo imisebenzi ngoba kukhona ebuthakathaka obenza le misebenzi ebekufanele uba yenziwa sithi. Loo nto yenze ke ngoku abantu badinge imali bangakwazi nokuba bahoyane namasapho abo.

IWi-Fi yasimahla sendisuka uyisebenzisa yandinceda kakhulu ngoba ndatsho ndafumana ndatsho ndakwazi ukubana ndenze isicelo somsebenzi ndayifumana imini endizovavanywa ngayo emsebenzini ndatsho ndabe ndiyawufumana umsebenzi. Ndathunyelelwa i-imeyili leyo yandinceda ubana ndiyazi ndiwufumene umsebenzi.

Kum akuye kube nzima akuye kube nzima ukudala iphasiwedi yeWi-Fi efanelekileyo ngoba iphasiwedi ifuna nje uyazi ukubana xa uyenza okanye uyidala kufuneka usebenzise mhlawumbi amagama athile uphinde usebenzise namanani athile kodwa ozokwazi ukuwakhumbula.

Abantwana abancinci akulunganga ukuba bakwazi ukufikelela kwiWi-Fi yasimahla ngoba umzekelo bona abanokwazi ubana bafunde into yasesikolweni bazofuna ukwenza izinto ezingenamsebenzi loo nto ezokwenza uba bangahoyani nemfundo yabo ezokwenza ubana mabapase.

Iinkampani ezininzi ngokoluvo lwam zisebenzise i-AI chatbots ukuze ziphendule imibuzo ngoba abafuni ukuba baqashe abantu abaninzi ukuzokwenza ukubana inkampani le yabo ibe inenkcithamali eninzi ngoba ii-chatbot zona zenzelwe ukubana ziphendule le nto uzawube uyibuza ngelo xesha ukubana umntu angathi angathi ephendula kakubi abe ephendula abe ephendulwa ngumsebenzi kakubi. Ii-chatbots zona azikwazi ubana zimphendule kakubi umntu ozawube ungumthengi kwi-intanethi.